Anginalo ulwazi olwanele noma anginayo imininingwane eyanele yemithi eyahlukene ye-TB kodwa nginalo ulwazi lowukuthi kukhona lapho uma umuntu efika noma kuyisiqalo sakhe njengoba nisho ukuthi kunalowo obizwa nge-first-line, lapho umuntu mabefika khona bemhlola bethole ukuthi likhona leli gciwane ebese ethola leso sibambiso lapho azodla khona lo mshanguzo kuze kubonakale ukuthi ngabe liyathithibala noma liyaphela na. Ebese kuba khona nenye indlela yesibili ngokucabanga kwami, lapho-ke khona esiyidla yona le mishanguzo njengento aphile nayo. Ngicabanga ukuthi ihluke kanjalo, noma ngingenalo ulwazi olwanele kahle noma ngingenayo imininingwane.

Izinsiza ezijwayelekile yilapho khona uhulumeni ekhipha khona izimoto noma omahambanendlwana lapho khona beya ezindaweni zasemakhaya beyosiza wonke umuntu, sifaka khona nabantu asebekhulile nabo ogogo. Uma uhulumeni angaqhubeka akhiphe zona lezi y'moto noma labo mahambanendlwane abayimtholampilo baye ezindaweni zasemakhaya, ugogo angakwazi ukuthi athole usizo ngaphandle kokuthi aze ahambe aye endaweni yasedolobheni.

Mina umngani wami ngingamukhuthaza ngokuthi ahambe aye emtholampilo noma esibhedlela ayothola khona ukwelashwa, noma ayothola khona usizo. Kungani na ngisho njalo? Ingoba noma sinabo abantu abadala noma sinawo amadlozi nezinto esikholelwa kuzona akumele uzwe ngesangoma kube yiso esikutshelayo ukuthi unabantu abadala, kodwa abantu abadala kumele bezivelele bona kuwena ukuthi thina mntana wethu njengabantu abakuphethe noma abakwembethe sikhona phezu kwakho sicela uye kosithwasela noma uyekosithathela izikhwama. Kodwa uma ngabe umuntu ephethwe ikhanda noma umngani wami ngingathi ephethwe ikhanda, ngingathi mina akaye esibhedlela oyothola khona usizo njengesifo esijwayelekile nje ukuphatha wonke umuntu ngaphandle-ke uma ngabe ikhanda elingapheli eselihlule sona esibhedlela.

Isu lokuqala nje engingalenza yilo leli eselikhishwe ososayensi noma elikhishwe uhulumeni osiphethe ukuthi abantu abafake izimfonyo ukuze banciphise ukubhebhetheka kwaso lesisifo. Okunye futhi engingakwenza ukukhipha izinsiza njengazo izimfonyo kube yinto etholakalayo umuntu kungaze kumele azithengele, nokuba-ke ngisebenzisane nabalaphi bendabuko lapho bazoza khona sihlale phansi basiphe ulwazi noma basiphe lokhu abacabanga ukuthi kungasisiza njengabantu base Afrika abakholelwa emasikweni.

Ngicabanga ukuthi uhulumeni angawaseka ngokuthi awaphe imali yokuthi banakekele lezi y'guli lezi esezikhulile emakhaya noma asize ngezinto zokubageza, ngezinto zokugqoka, ngezinto zokugcoba. Lapho kungeke kube nzima khona ukuthi bathole izimfanelo noma izinto ezisezingeni elihle lokuthi bazisebenzise. Bangathola namanabukeni lapho bazogqoka khona laba asebesezonela bengasakwazi ukuya endlini yangasese. Lokho kuzosiza ukuthi la bantu laba ababheke labantu asebekhulile bangakhiphi kakhulu ekhukhwini labo kodwa uhulumeni kube wuye obalethela lolo sizo lolo.

Lesi simo lesi sibi kakhulu, kahle kahle simo esenzakalayo ey'ndaweni eziningi. Lesi simo lesi singenza ngizizwe ngingajabule, singenza ngizizwe ngibuhlungu emoyeni ngoba uhulumeni uyazikhipha ezinye zey'mfanelo kodwa kuba abantu abanikezwe lezi y'mfanelo abangafuni ukuzisebenzisa noma abangazisebenzisi ngendlela. Ngicabanga ukuthi uhulumeni angakhipha abantu abazohamba behlola yonke indawo ukuthi ngabe konke kwenzeka ngendlela yini, ngabe zonke iziguli zinakekelwa ngendlela yini. Lesi simo lesi singenza ngiphatheke kabi, ngobani? Siyinto eyenzakalayo nasey'bhedlela eziwomakhelwane la engihlala khona, nala nami engihamba khona.